Ina vhele vavasati va antswa hi ku hlayisa ka vana ku tlula vavanuna hikuva vavasati va na rirhandzu, vavasati a va lahlani, vavasati i vatswari hambi ka vana va ku a hi va vona, wanuna i na richuzachuza i khetha n'wana wa yena ntsena nakona ku ri a hlayisa n'wana wa yena swi pfa swi tika, vavanuna va tala a va kona eka vutomi bya vana va vona, wansati a nge pfuki a lahlile n'wana yena, vavanuna va hluleka ku endlela vana va vona swakudya vavanuna van'wana ni nga katsi vavanuna hinkwavo hikuva na vavasati van'wana va tsandzeka ku endla rirhandzu ka vana va vona kambe va swi kota ku va hlayisa.

Xikongomelo xa ku ya xikolweni xo yimbisa vafana xa ndhavuko i ku pfuna ku hundzula vutomi bya vona kusuka evuton'wini bya vafana ku ya eka vutihlamuleri bya wanuna. Leswi swi katsa ku dyondzisa vuswikoti bya vutomi ni matikhomelo ya vavanuna hi tlhelo ra vuhlayiseki ku tiyimisela ku hlanganisa ndhavuko ni swilo swa manguva lawa swi pfuna ku tiyisa leswaku vantshwa va tshama va hlayisekile loko va hlanganyela eka maendlelo lawa, ku hlanganisiwa loku ku vuyerisa vunene.

Ku vula leswaku Xitsonga xa tika hi ku helela a hi ku lulamile, ku tikomba leswaku ku nga hava ni ku pfumaleka ka ku tinyiketela kumbe ku tshemba ku dyondza ririmi lerintshwa, ririmi leri ku fana na hinkwako ri lava ku tinyiketela ni ku tiyimisela ku dyondza marito ni ma ni mikhuva wa rona, loko ku va ni ku tsundzuka leswaku ku dyondza ririmi i nkateko wo twisisa mitlhavekelo yo hambanahambana ya mindhavuko yo hambana swi kombisa ntshunxeko na ku hunguta ka anakanyo wa swona hinkwaswo.

Mina a ndzi pfumeli eka swiphemu swa rimbewu loko ku ri na mintirho ya le kaya, ku averiwa ka mintirho eka swirho swa ndyangu swi fanele ku languteka hi ku fambelana na vuswikoti bya munhu un'wana ni un'wana ku nga ri hi ku va va va ri rimbewu rihi, loko hinkwavo va hlanganyela ku endla mintirho swi nyika nkarhi wo dyondza ku tirhisana, ku hanya hi ntshunxeko no rhandzana eka ndyangu, ku susumetela mintirho eka rimbewu ra rin'we ntsena swi nga endla leswaku ku va ni ku nga ringanani leswi nga endla leswaku vuxaka bya ndyangu byi tsana.

Hlangana ka vanhu va seketela muakelana handle ko langutela nchumu i xikombiso lexinene xa moya wa Ubuntu. Ubuntu yi nyiketela leswi kombisaka leswaku munhu i munhu hikwalaho ka van'wana, swi kombisa ntikelo wa ku tirhisana ni vunghana, ntshunxeko lowu wu tlhela wu kombisa ku rhangisa ku pfuna van'wana handle ko tsundzuka leswi nga ha vuyeriwa hi ku tlherisela, leswi swi kombisa moya wa ku tshemba ni ku hlanganisa matimba leswaku ku tshama ku ri na nsirhelelo ni vun'we emugangeni.

Vukreste byi kucetela swinene ripfumelo ra ndhavuko hi ku hlanganisa vuyelo bya mikhumbeko ya vukhongeri byo hambanahambana ni ku engetela ku rhangisa ntshunxeko wa vutomi bya miri ni moya, eka ndhavuko wo tala ku hlanganisiwa swa mikhumbeko ya Vukreste, ku tlhela ku vuyisela nkateko wo pfuxetela mikhuva ya ndhavuko hi ku hlanganisa na vutivi bya bibele, ku tlhela ku va ni ku dyondza matikhomelo ya munhu ni ku nyika nhlayiso eka vun'we lebyi vulavulaka na swona.

Malembe lama faneleke yo sungula ku dyondzisa vana ndlela yo sweka i kusukela eka malembe ya nhungu ku ya eka khume ku ya hi vuswikoti bya vona ni ku tikarhatela ku dyondza swilo swo hambana. Eka malembe lawa vana va tshama va kota ku xiya tindlela ta vuhlayiseki tanihi ku tirhisa muchini wa ku sweka handle ka khombo, ku dyondzisa ku tirhisa switirhisiwa leswi tsakisaka ku hlanganisa marito yo olova leswaku va twisisa swi nga sungula matshamelo ya kahle.

Ku cinca ka mindhavuko swi pfuna vanhu ku twisisana ku antswa hi ku hoxa xandla eka nhlanganelo ka mikhumbeko ni mitlangu ya ndhavuko yo hambanahambana hi ndlela leyi na vanhu va dyondza swilo swo hlawuleka ku fana ni ku tlangela mintlawa ya swihundla swa mikhumbeko leswi endlaka leswaku ku va ni ku twanana lokukulu exikarhi ka swihundla leswi hambaneke, ku cinca swi endla swi tlhela swi pfumelela vanhu ku hlula ku anakanya ka vukwerhu ni ku kombisa ntshunxeko, vun'we ni xinghana.

Vavasati va na vuswikoti naswona va faneriwile hi ku va varhangeri ku fana na vavanuna, ndza pfumela hikuva mun'wani na mun'wani i ni timfanelo to ringana na van'wana hikuva swa ku ku i wansati kumbe i wanuna a swi laveki swi va ni mhaka hikuva hinkwenu hi na miehleketo yo fana nakambe vavasati va kota ku hleketa ku ndlhula vavanuna va kota ku tirhisa mavonelo ya vona ku hundza vavanuna naswona futhi a va nge pfuki va endli xilo xa ku xi nga chela vanhu van'wana .

Ina swi ni nkoka hikuva laha misaveni a wu hanyi u ri wexe naswona swa pfuna leswaku ku u kota ku tiva ndhavuko ya vanhu van'wana ni ku tiva swiambalo swa vona leswaku ku u kota ku va ni dyondzonkulu endzhaku ka xivangelo lexaku ku u xi tekile xo mbala swiambalo swa vanhu nakambe u ta tiva leswaku ku swi lava u swi ambala.

Vanhu va le madorobeni va hlanganahlangana na swiphiqo swo tala ku fana ni ku kala mati, ku fana ni ku hakela ku lahleriwa tityhaka, ku fana ni ku hakela nhlayo wo tala wa mali ku kuma swakudya, ku fana ni ku hakela vanhu vo tlilina ku hambana na vanhu va le matikoxikaya.

Ndzi vona swi olova ku kuma ntirho eka ndhawu leyi ku nga na vanhu vo hambanahambana hikuva u kota ku dyondza ndhavuko ya vanhu hinkwavo, u kota ku hlanganahlangana na vanhu va mixakaxaka leyi hinkwayo naswona u kota ku tirha hi ndlela yo fanela ni ku kota ku kuma hi xilungu va ri encouragement ku u tirha kahle eka ndhawu.

A ni ta ku loko a ni ta n'wi nyika xikombiso xa ku ku loko u ri munhu u ni vito, vito ra wena ri hlamusela swin'wana, vito ra wena ri ta na xivongo, xivongo lexi xi kotaka ku ku hambanisa na vanhu vo tala leswi ni wena u kotaka ku hlaya leswaku hi mina Nhlahla wa ka Khoza, Khoza wa ka Mavone, Mavone wa Nikotima, Nikotima wa Frimawu.

Ndzi nga sweka tihove, ni nga maka xigugu, ni nga maka xinkwa xa mavele, ndzi nga sweka a vuswa ra mavele, ndzi tlhela ndzi sweka ni muroho, ni sweka ni nkaka ni muroho wo bava ni sweka ni mandanda, kambe guxe a ndzi nga ta ri sweka hikuva vanhu vo tala va nga tsandzeka ku ri dya, vanhu vo tala va nga tlhela va nga ri rhandzi naswona van'wani a va ri rhandzu guxe vhele ku ve vhele hi le mucatwini lani ni twa nga ku onge a swi nge vi kahle.

Masiku lawa swilo swi cince swinene hikuva khale ka hina ndhavuko wa hina wu lulamisa timholovo ta pimanisiwa eka nkarhi lowu na maendlelo ya nawu ya manguva lawa eku lulamiseni ka tiholova hikuva va ta vula leswaku ku a swi fambiselani ni minkarhi ya ya sweswi nakambe swi nga tlhela swi ku siya ekhombyeni ro ya ejele.

A ndzi yimi na swona hikuva vavanuna swi laveka va tiva leswaku ku vavasati va hundza ka swiyimo swo tala ku va va kota ku va tisela vana naswona va ta kota ku khensa vavasati for leswi va hundzaka eka swona hikuva va tisa evutomi la vuton'wini.

eka ndzi nga ndzi nga n'wi seketela hi ndlela leyi ya ku ku ndzi yima na yena hikuva mun'wani na mun'wani i na mavonelo ya yena, mun'wani na mun'wani i na mpfumeliwo wo wo khongela laha a lavaka ku khongela kona naswona i n'wana wa mina a ndzi nga n'wi tshikeli munhu ndzi ta n'wi pfuna nakambe ndzi tshama ni n'wi byela leswaku ku ku va mukreste i ku va munhu wanjhani naswona if swa n'wu tirhela ku va vu-Buddhism swi kahle hikuva i ra n'wani masiku ni ta ni ta famba ni n'wi siya laha i ta sala a ti endlela .

Loko ndzo rhumeliwa endhawini leyi ku nga na vanhu va tindzima tin'wani, ndzi nga oloveriwa ku tirhisiwa tindzima tin'wana hikuva ndzi munhu wo rhandza ku tirhisa tindzimu to hambanahambana ku kota leswaku loko ndzi ya endhawini ndzi nga vi nhlekiso, kumbe ndzi va ongi mina ndzi vona onge ndzima ya mina hi yona ya kahle naswona ndzi kota ku vulavula kahle ni vanhu van'wana.

Ndzi khanga ndzi ya eJoni laha ndzi nga hlangana ni ma China lawa a ma lava ku sungula ku ti tivisa hi swakudya swa la Afrika-Dzonga kumbe swa Machangani Matsonga, lhaya a ndzi ri kona a ku ri na tindluwa ni timanga, ndzi te ku ndzi va twisa tindluwa va kombela leswaku ndzi va komba leswaku va ti sweka njhani.

ku hambanahambana ka vuhlalu byo hambana bya nkhuvo wa ndhavuko ku fana na mucato na vuhlalu lebyi ambariwaka hi tianga ta ndhavuko, ndzi nga hemba a ndzi tivi swo tala hi swona kambe ndza tiva vuhlalu bya hina Machangana lebyi katsaka green, blue, yellow, leswi na red leswi swi fambiselana ni swibelana swa hina Matsonga.

Mincino ya ndhavuko wa Vatsonga lowu a ndzi wu rhandzaka naswona ndzi wu rhandza hikokwalaho ka yini i ku va ndzi rhandza xibelana, ndzi rhandza makhwaya, ndzi rhandza xibavhana, ndzi swi rhandza hikuva hina as Machangani ni rhandza ku tibumabuma hi rixaka ra hina, niswona loko vafana va cina makhwaya u nga tsaka swinene loko ka xiseveseve ku ciniwa swibavhana ku ciniwa swibelana i ngi ko catiwa, u nga hlamala swinene hi ntsako lowu hi vaka na wona.

Swakudya swa ndhavuko leswi ndzi swi rhandzaka kumbe ndzi swi tsakelaka i swiguma, swigugu, tindluwa hi mhaka ya swa ku ku swa nandzika, swa nandzika swinene loko swi endliwe kahle, kokwana wa mina a rhandza ku swi endla kan'we loko ku ri na micato, ku ri na ku velekiwa ka vanhu a kota ku swi endla swi nandzika, a swi nandzika swinene.

Maendlelo ya byalwa bya swi xintu a ndzi swi tivi swa ku ku va va endla njhani kambe ndzi nga hleketa hikuva kokwana wa mina a rhandza ku ri endla, leswi a swi lava ku kumiwa e xikorotwana, xikorotwana lexi rhangaka xi hlantswiwa ku heta ku cheliwa e mati yo hisa, ku cheliwa i mavele man'wani ma xaviwaka ya brown ku nga mpupu, loko swi cheliwa lhaya swi heta swi hlanganisiwa swi pfaliwa, loko swi huma e gwevu hi kona i pfulaka nakona after masiku byalwa ri va se ri endliwile tano.

Ndzi twisisa swo tala hi ku ya entshaveni kumbe engomeni hikuva ndzi twisisa leswaku vavanuna kumbe vavasati va ya ku dyondzisiweni ku endla mintirho ya vavasati ku endla mintirho ya vavanuna niswona ku kota ku tiya va kota ku hlayisa mindyangu ya vona, kambe leswi swi tlakula e ndhavuko ya hina leswaku vana va hina va nga rivali leswi va vuyaka kona, niswona va kota ku swiqhuvekisa swi ya emahlweni na loko se va kurile.